Sa mathomo o ka lebelela gore o tlhompe banka o lebelela sa mathomo ke di-savings gore tsa bona di jwang le di-interest tsa bona gore di tsamaya jang. Go ya ka wena, go ya ka nna go se fe motho nomoro ya sephiri ke gore ba seka nkutswetsa, ba seka tseya karata yaka ba e sebedisa ka mo go sa nepagetseng ka go.

Tax free savings account ke akhaonto ya polokelo e sena lekgetho yo e karolelo ya mananeo a mmuso mo Aforika Borwa, e laolwa ke SARS go thusa batho go boloka le go tšhelete ntle le go lefa lekgetho mo mebusong ya tsenelelo.

Mothapi o tshwanetse go baa, go baa Madi le SARS byale yaka mošomi go fiwa UIF referense number. Mothapi o tshwanetse a ngwadise modiri wa gagwe go check-a leina le netefatsego, ID number, letsatsi la go thoma mošomo, moputso o a kgwedi. Mothapi o tshwanetse go ntsha one percent ya moputso wa modiri go mme a tse le one percent ya gagwe ka moka two percent o e romela go UIF kgwedi ka kgwedi.

Dibanka di šomisa ditsela tse dingwe go rotloetsa go tlhotlheletsa badiri le batho ka kakaretso go šomisa dibanka tsa mogala mobile banking, ka ge e le tsela ya sesireletso ya bonolo le se na go tshupa mabaka ditsela tseo di akaretsa le tefelo tse fokoditsweng mogala dikgaisano le moputso tlhatlho le thuto.

Pharologanyo e tona magareng a dikadimo tse dinnye tse kgolo ke gore dikadimo tse dinnye di ka newa ke batho kgotsa ditlhopha tse dinnye, go thusa go simolola dikgwebo kgotsa go rarabolola mathata ka potlako. Mekgwa e e sa siamang ya dikadimo ke fa batho ba dirisa madi ao mo ditseleng tse di sa tshwanelang le tse ba di boileng kgotsa ba sa kgone go duela ka nako. Batho ba adimang madi ka bofefo ba tshwanetse go seka-seka dikgwetlho le dikotsi pele gago tsaya kadimo. Go botlhokwa gore ba itse fa batla kgona go duela le go itse ditshwanelo le maikarabelo a bone.

Ke akanya gore tsela e e sireletsegileng ya go romela madi ke go dirisa dithulaganyo tsa mobile banking tse di sireletsegileng ka PIN kgotsa . Tsela e nngwe e le e potlakileng ke go dirisa eWallet tse di sa tlhokeng karata. Le fa go ntse jalo go romela madi magareng a ga dibanka le gone go bolokesegile segologolo fa o dirisa banking App e e nnang le tshedimosetso e e sireletsegileng, go botlhokwa gore o netefatse gore tshedimosetso ya gago ya madi e sireletsegile ka dinako tsotlhe.